Kgetlho la ntlha fa ke pagama sefofane ke ne ka aparelwa ke letshogo e ne ya re fa ke leba kwa tlase ka bona sengwe le sengwe se le senye. La ntlha ke pagama sefofane, ke fofela kwa nageng ya Botswana.

Nna ke eletsa go ka pagama helicopter, sefofane se se bidiwang gore ke helicopter ke keletso ya me eo gore nka se pagama.

Tsala ya me e tla tshwanela go reka tekete ya go pagama sefofane mme o tla bolelelwa letlha le nako ya gore sefofane se tloga nako mang. Ene se a tshwanetseng go se dira ke gore a tsene kwa boemelafofaneng ka nako, fa tsena kwa boemela fofaneng o tla tshwanela ke go ntsha passport-o ya gagwe le Visa gore e tle e kgone go sekasekiwa gore a kgone go tshelela kwa dinageng tse dingwe. Se sengwe gape go tla lebelelwa morwalo kgotsa dithoto tse a di tshotseng gore a ga dikotsi na.

Nna ke itumelela tiriso ya dibese mo toropong le mo motseng o ke dulang mo go one ebile ke itumelela ka tsela e e leng gore dibese di tsamaya ka yona, di tsamaya ka nako.

Go reka karata eno e botlhale ya bese ke gore ka nako ngwe e a timela kgotsa ka nako nngwe o le mong wa yone o lebala go e tlatsa, ee o tshwanetse gore o e tlatse madi gore o kgone go pagama bese. Bese ga e pagame o ka madi seatleng, a pagame ka yone ticket-e eo, sa gago fela o le mopagami eng o tshwanetse wa e tlatsa ka madi a a rileng.

Se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng ke bo dikobo le bopelotelele ebile go monate thata fa bakgweetsi ba botsa bapagami matsogo, ba ba itumelela ebile ba ba fa monyebo le phakela fa ba pagama bese ba ba letsetsa difela ebile ba dumedisana monate le bapagami. Se se thusang bakgweetsi mo maitemogelong a siameng a go ya tirong ke gore sengwe le sengwe se e leng gore se ba o tlositswe botlhoko kgotsa se ba kgopisitse ba se sia kwa morago ga mmogo le ba malapa a bone mme ba fa bakgweetsi monyebo le lerato.

Dikotsi tse di ka diregang tsa strike-e tse di ka amang bakgweetsi ba dibese ke gore batho bao ba strike-ang ba kgona go thiba ditsela ka matlapa a bokete mme kgona go dira dibese ebile nako nngwe ba kgona go fisa dibese ba bo ba di thuba.

Lebaka la gore dibese di tsamaye ka nako ke gore badiri ba rona bontsi jwa bone ga ba tšhaise ka nako e le nngwe kwa ditirong tsa bone ebile le bona bakgweetsi ba dibese le bone ba mo tirong ka jalo ba tshwanetse ba je ga ba ye go bona ba malapa a bone mme fa bese e ka nkema ka dinao, nka lebelela nako mme ka pagama bese e latelang.

Ke ne ka siiwa ke bese ke tswa kwa tirong mme ke ne ka e bona e santse e tsamaya kgakala mme go ne go sena gore nka e tabogela ke ne ka e tlogela e ntshia mme ka kgona go tshwara bese e latelang ka pagama yone.

Mo tikologong ya me, go kile gwa nna le ditshupetso fela ka lesego ga gona bese e tshubilweng ka molelo kgotsa e tshubilwe. Se sengwe gape fa go na le le tshupetso bapagami ba amega ka gore ba sokola ba sena sepe se se ka ba isang tirong mme ka lesego ba feleletsa ba pagama diterena kgotsa ba pagama dithekisi. Terena yone e tlhwatlhwa tlase mme thekisi yone e tlhwatlhwa godimo.